Into yamadoda axhatshazwayo ngobundlobongela emakhayeni abo le nto ingahoywayo iye ibalimaze kakhulu, kuba ke abazithethi iingcinga zabo babonisa ngezenzo nabo zobundlobongela. Kwaye abantu ke ngoku abanintsi bangayiqondi ukuba intsusa yezenzo zale ndoda zisukela phi na. Ezam iingcinga ngale nto kukuba amadoda nawo mawavule umlomo athethe ngezikhalazo abanazo ngokuxhatshazwa ngobundlobongela emakhayeni abo.

Singabantu abamnyama kumele siqondisisane into yokuba sineenkolelo ezahlukeneyo. Kubanye abantu baneenkolelo kwizangoma abanazinkolelo kwisebe lezempilo yoluntu. Ezam iingcinga ngale indaba zithi lukhona ugalelo oludlalwa zizangoma ekunciphiseni inkuthalelo yempilo yoluntu, kuba zikhona ezinye izigulo oogqirha abangakwaziyo uzinyanga, apho umntu anokwaziyo uncedakala kuyo kumntu wesiXhosa.

Ndingathetha naye kakuhle ngendlela enomenza ezive ekhululekile akwazi uqhabalaka ngembilini yakhe ngalo lonke , ngalo lonke olu velwano analo ngokuxhatshazwa kwakhe. Kuba ke imbi kakhulu into yoba umntu afele ngaphakathi and kula maxesha siphila kuwo ngoku izinto ezinjena ziyekile ukuqunywa.

Abantu abafikelela kukhuthalelo lwempilo lwabucala ngokwengcinga zam mna ndithi ngabantu abaphangelayo kuRhulumente. Kuba ke bona banee-benefits ezininzi ezifana nee-medical aid apho zinokubafikelelisa khona kwimpilo , kwimpilo yabucala, apho ke bayofumana uncedo oluthe vetshe. Kuba ke izibhedlele zabucala zinomatshini abanintsi ezikwazi and abaphambili abakwaziyo ukuphilisa abantu.

Dadethu, ukuyeka kwakho utya iipilisi zentsholongwane kagawulayo kunganeziphumo ezibi gqithi apha emzimbeni wakho, kuba le ntsholongwane ilapho kuwe emzimbeni isekhona qha isathomalele ngoku ayinamandla ngenxa yezi pilisi uzityayo. Kwaye ke ngoku uba unoyeka ezi pilisi ingaphinda ivuselele le ntsholongwane, iphinde ithathe amandla and ke ngoku ikuhlasele kabuhlungu ulale phantsi.

Bantwana bam, sisiphoso esi nisenzayo sontlonta omnye umntana nimazi ukuba akafani nani. Nawukohlwaywa nguThixo ngale nto niyenzayo. Sanuthi nombona ukuba engafani nani nina nikhethe ukumntlonta, ayilunganga loo nto leyo. Dlalani naye njengomntana ofana nje kanye nani nangona engafani nani, ningamenzi azive bucala.

Ndingayithathela amanyathelo ngokuya kubaphathi bam, sihlale phantsi sibonisane ukuba singayisombulula kanjani le meko. Kwaye sibhalele nakuDepartment of Health ukuba athathe amanyathelo ukuhoyana neekliniki zasezilalini ngokubanika amayeza alungeleyo ezigulane kuba , kuba hayi wonke umntu uzawukwazi ukuya kwisebe lezempilo zabucala.

Into yokuqala endinokuyenza ndingathatha amanyathelo ofowunela iambulensi sibalekise umntana esibhedlele. Emveni koko uyawuthi umntana wokuphaphama esibhedlele ndithethe nommelwane wam ukuba amse kugqirha wezengqondo ukuba akhe ayohlolwa uba kanye kanye yintoni ingxaki yakhe ze imkhokele ekuseleni iipilisi eziyinqwaba ngexesha elinye.

Kuyaxhomekeka ukuba loo mfihlo yinto engakanani na. Imfihlo efana nokukhulelwa esikolweni ayifihlakali unomphelo loo nto kuba ke isisu sona sihambe sihambe sibonakale kwaye lilungelo lakhe umfundi into yoba abe ne-privacy yakhe ngexesha lakhe lokhulelwa. Lilonke nje ndiyakholelwa ukuba abafundi banawo amalungelo lokuba neemfihlo nangaphakathi kumasango esikolo nangona kunemithetho esikolweni, kodwa ke mfundi ngamnye unelungelo lakhe loba neemfihlo zakhe.

Emandulo kwakudla ngothiwa amadoda mawaqine angakhali kwaye ke ngoku loo nto yaye yagqithiselwa nakwezinye izizukulwana. Yiyo ke ngoku loo nto yokuba amadoda angatsho xa bexhatshazwa ngabafazi. Kuba ke awafuni ukhangeleka njengamadoda abhetyebhetye njengoba uluntu lubona uba xa uyindoda uxhatshazwa ngumfazi ubhetyebhetye kwaye baxolela ke ngoku ukufela ngaphakathi.

Into endinoyenza ndingavakashela isebe lezempilo ukuze ndiyoncuntswa inaliti yee-antibiotics, kwenzele ndingakwazi mna usuleleka yi-TB. Kwaye lo mntu ufunyenwe yi-TB abe kwigumbi lakhe yedwa jwi anohlala kulo de ibe kanti uphile qethe angasosuleli thina apha endlini.

Iinzuzo zempilo , iinzuzo zempilo endizaziyo ezinxulumene nolwaluko zezokuba amathuba okuba umntu oyindoda abe nezifo zokwabelana ngesondo zincinci kakhulu xa uthi ulinganisa nomntu oyindoda ongolukanga.

Impilo yengqondo yendoda ichaphazela kakhulu indlela ephatha ngayo usapho lwayo kuba uba ingqondo yendoda ayikho sesimweni esihle iyawubonakala ngendlela enempatho ngayo kusapho lwayo, kuba ibaphatha ngobundlobongela. Kodwa ke indoda enengqondo yempilo, enempilo yengqondo erayithi or elungileyo uyibona ngezenzo kuba inempatho, kuyonwatywa endlini, usapho nje lukhululekile ecaleni kwayo.

Imali yenkamnkam evela kuRhulumente, evela kuRhulumente ayibancedi kakhulu abantu abadala bafikelele kukhathalelo lwempilo, kuba abanye abantu abadala baxhomekeke kuyo yodwa le mali yenkamnkam. Kufuneka betyile apha endlini, kufuneka benxibe abantwana kwaye kufuneke bezinakekele kwabona impilo yabo. Kangangoko ayifikeleli kwinkuthalo lwempilo imali yenkamnkam evela kuRhulumente.

Kunganciphisa uxinzelo lwegazi kuba xa ungumntu ohleli nje uxinzelekile or uxhalabile inganyuselela uxinzelo lwegazi lakho. Ke ngoku , ke ngoku umsebenzi womzimba kukuba uphumle, uzame ukubalekana neengxaki eziza kuphatha kakubi.